Fa o bula akhaonto ya fixed deposit ditlhokego difarologana go ya ka banka fela gantsi di akaretsa dilo tse di latelang, ya ntlha selekano sa madi a a tlhokegang, lobaka la peeletso, dikwalo tse di tlhokegang, setlankana sa bonno, . Ka jalo nnyaa, ga o tlhoke gore o nne le madi a mantsi thata mme o tshwanetse go fitlhelela selekano se se rileng se banka e se batlang go go ntle go buisana le banka go itse dikgetho tse di go tshwanetseng.